Tanihi mutirhi na munhu loyi a nga na ntlhontlho wo yisa dyondzo ya yena emahlweni, a ndzi ta tsakela ku ku ku rejistara kumbe ku tirhisana na tiyunivhesiti leti ti endlaka kumbe ku ku ku ku tsakela leswaku ti tirhisana na na ku munhu a dyondza a ri kaya. Kumbe hi nga swi veka hi ndlela leyiwani a dyondza online. Tiyunivhesiti to fana na vo UNISA, i ti tiyunivhesiti tin'wani ta tona leti pfumelelaka ti pfumelelaka na leswaku munhu a dyondza a ri kule. Ende ta pfumelela leswaku u nga dyondza u kha u tirha. Hi ku ku na nkarhi wo karhi wo submit-a, ti-assignment-e, ti-quiz-i, na ti-test.

Atchaar yi endliwa hi mihandzu yo hambanahambana, kambe mina mihandzu leyi ni yi tivaka kumbe muhandzu lowu ni wu tivaka wu endlaka atchaar i timengo. Timengo ti endla atchaar hi ndlela yo yo yo yo ya kahle swinene, na yo vevuka swinene. Timengo a a ti pfumeleriwi leswaku ti ti vupfa leswaku ti ta endla atchaar, kambe ti ti ti tekiwa ta ha ri ta ha ri gaga. mihandzu ya muxaka lowu yi endla atchaar leswaku atchaar yi ta dyiwa na xinkwa. Xin'wani hileswaku atchaar ya dyiwa na na vuswa.

Tanihi matsonga machangani, ku na tindlela to tala swinene leti hi ti tirhisaka ku omisa mihandzu. Mihandzu yo fana na thyeke, na matsavu, i mihandzu leyi hi yi byalaka emasin'wini leswaku yi hi pfuna hi minkarhi ya xirilo, yo yo fana na loko hi pfumala mali yo ya hi ya xava e eswixevo emaxopeni. Mihandzu leyi yi omisiwa leswaku yi ta swekiwa ivi yi dyiwa na vuswa. Ku na tindlela to tala leti vanhu va ti tirhisaka ku omisa mihandzu leyi, kambe yi ti vevuke ngopfu tindlela ta kona ende ti endla leswaku swilo swi vevuka. A yi hlweli ku vupfa, and yi dyeka kahle na vuswa, ende munhu a kota ku xurha, a va kahle. Leswi endlaku ene naswona swi swi pfuna vanhu hi tlhelo ra ku seyivha mali ya vona leswaku va ta endla swilo swa nkoka naswona va kota ku yimela vumundzuku.

Loko hi vulavula hi dyandza hi vulavula hi nkarhi wa ndlala. leswi swi koteka ntsena loko munhu a kote ku byala. Hi na mihandzu kumbe ni ta vula ku hi na tin'hwembe leti hi ti byalaku leti hi pfunaka hi hi minkarhi ya dyandza. Vanhu va byala mavele, va byala matsavu, va byalwa thyeke emasin'wini ya vona naswona va kota ku tshovela kahle hi minkarhi ya dyandza, leswaku va ta kota ku hanya ku kombisa dyandza ri ndlula kumbe ri hela. Leswi pfuna vanhu ku seyivha timali, naswona va kota ku ya etindhawini leti ku nga ri ki na dyandza va ya kota ku xava swakudya va ta kota ku dya. Kambe xo boha ende xa nkoka xa kona i ku munhu a kota ku byala emasin'wini ya yena, a tshovela, a endla tin'hwembe, a ti seyivha naswona a seyivha mali ya yena.

Ni nga endla leswaku tanihi hi hi nongonoko wo phamela swakudya exikolweni, hi nga hi nga tsala mavito ya vanhu lava va lava nga na swa vona kumbe lava va humaka emindyangwini leyi yi nga na swa yona. ni nga kombela ku pfumelelana na n'wina leswaku na hambi ko va ku ri na dyandza endhawini, kambe ku ta tshama ku ri na vanhu lava nga na swa vona. So tanihi nongonoko a hi ta tsala mavito ya lava va nga na swa vona, na lava pfumalaka leswaku hi ta kota ku kuma nambara ya lava pfumalaka, leswaku hi ta kota ku va phamela swakudya hi ku ringana na hi hi hi hi hi hi hi ku hi ku ananyisa. Xa nkoka hileswaku hi kota ku fikelela laha hi lavaka ku fika kona tanihi nongonoko.

Ku antswisa swiyimo swa swa vatirhi va le mapurasini, swi nga khumba matirhelo ya vona hi xiyimo xa le henhla swinene. Na ku ni nga lava ku pfumelelana na n'wina leswaku, loko munhu a tsakile kumbe mutirhi wa wena a tsakile, i ta endla ntirho lowu wu lavekaka naswona khamphani kumbe purasi, ri ta ri ta geyina mali yo tala swinene. Leyi nga ta pfuna khamphani ku yisa emahlweni, yi kota no hayara vanhu lava yi kota ku hayara vanhu vo tala lava nga ta endla leswaku yi kula ya mahlweni swinene. Ku na tindlela to tala leti vanhu va nga ti endlaka leswaku va ta kota ku tsakisa vatirhi va vona, va nga va engetela mali, va nga va nyika ti-advise, va pfulela ti-UIF leswaku va ta kota ku hanya. Leswi ta endla leswaku vatirhi va tsaka swinene, ende va endla ntirho lowu nga lulama na na na na lowu nga ntiyisweni.

Tikhamphani leti ti hlangana na swiyimo swo hambanahambana. Tin'wani ti hava maphepha yo kombisa evutshamo. Leswi endlaka leswaku ti hlangana na swiyimo swo hambanahambana leswi endlaku ku ti nga fikeleli laha ti lavaka ku fika kona, kambe tipholisi to karhi ta pfumela ku tikhamphani ti ya ti ya pfurisa maphepha, kumbe mpfumelelo wa vutshamo endhawini yo karhi. Loko ti kume loko ti kumile mpfumelelo wo wo tshama endhawini yo karhi, tikhamphani leti ti nga kota ku endla tibindzu ta vona va nga ri na problem-e nakantsongo.

Ha swi tiva leswaku van'wamapurasi va hlangana na swiyimo swo hambanahambana, kambe lexi hi faneleke hi xi hi xi tekela nhlokweni i ku mapurasi a ma pfuni ntsena vinyi va wona kambe ma pfuna na na vaakatiko. So loko va hlangane na dyandza kumbe xiyimo xo fana na lexi, swi nga swi nga va mpfuneto swinene leswaku va ti hlanganisa na na masipala wa ndhawu leyi va va tshamaka ka yona. Leswaku va kota ku vulavurisana na yena hi xiyimo lexi va nga va nga va va hlanganake na xona. Leswi swi nga ta endzhaku ka loko va kote ku ya eka masipala va ya va ya a vulavula na yena ku nga va ku ri timhaka ta mati, ku nga va ku ri timhaka ta ta ta ta vulongo, ku nga va ku ri timhaka ta hinkwaswo leswi endlaka ku swimilana swi nga swi nga kuli.

mutirhelamfumo loyi a nga endla tindlela to tala swinene leswaku a pfulela vanhu leswaku va kuma mitirho. Xo sungula ku nga va ku pfula tikhamphani to karhi leti ti nga tintshwa endhawini yo karhi, leswaku vaakatiko va ta kota ku kuma tindhawu va va apulayela mitirho leyi va lavaka yona. Ku nga va ti ti tikhamphani to fana na na na na ku cheletela mati endhawini yo karhi, ku nga va ku ri timhaka to tirhana na xikontiri, ku nga va ku ri timhaka to clean-a, ti tele ngopfu tindlela leti vanhu va leti vanhu va nga ti tirhisaka leswaku va va va endlela vaakatiko mitirho.

Na mina ni wun'wana wa vona loyi a nga yi tsakeleki nyama leyi yo yo omisiwa. Xivangelo xa mina leswaku ndzi nga yi tsakeli nyama leyi yo omisiwa hileswaku, minkarhi yo tala yi va yi ri na yi ri na swivungu ende yi va yi borile kambe yi va yi nga ti kombi mhaka leswaku hileswaku hi mhaka ku yi omisiwile, dyambu ri yi hisile kambe yona yi va yi borile. Minkarhi yin'wani u ta yi kuma na swivungu, leswi endlaka leswaku yi nuhwa yi nga dyeki. Kambe leswi a ndzi vuli leswaku lava dyaka yona, xana va dya swilo leswi nga tshamisekangiki, hayikhona. No vulela ntsena ku mina hi leswi ni nga yi tsakeleki, i i swikongomelo kumbe ti-reason ta mina leswaku a ni yi tsakeli nyama leyi.

Xikili xikulu lexi munhu wo tirha hi vurimi a faneleke a va na xona, i ku tirha hi teretere. Teretere etindhawini to tala ti khomi mapurasi kumbe tikhamphani hi ku hi ku tala ka tona. Loko munhu a kota ku tirhisa teretere naswona a ri na layisense ya swona, swi pfula tindlela kumbe swi pfula mavanti mo tala swinene hi mhaka ku mapurasi mo tala ma tirhisa ma tirhisa titeretere ku rima ende xin'wani i ku munhu swi na nkoka ku munhu a nga kota ku tirhisa tindlela to cheleta mati, a nga kota ku ku ku endla tiphayiphi leswaku ti va kona ka purasi hinkwaro. Swi nga pfuna ngopfu swinene loko munhu o va na swikili swo fana na leswi.

leswinene hileswaku maendlelo ya ndhavuko ya vurimi emisaveni ya namuntlha, swi pfuna tikhamphani to tala ngopfu, swi endla leswaku ikhonomi yi kula, naswona swi endla leswaku vanhu vo tala kumbe vaakatiko vo tala va kuma mitirho. Leswi endlaku leswaku tiko ra hina ri nga tshami evuswetini. Kambe leswo biha hileswaku mapurasi, lava endlaka mapurasi etindhawini ta le kusuhi na le makaya, va teka xipeyisi xa vanhu lava a va fanele va tshamaka kona eka tindhawu teto. Leswi swi endla leswaku tindhawu ti tshama ti tele hi vanhu, ku nga vi na order ku ku ku tlakuka vuyivi, ku tlakuka madzolonga, vanhu a va koti ku hefemula kahle.

Magoza ma nkoka swinene lawa ni nga ma tekaka eka xiyimo lexi, hileswaku ni nga ni nga byala ma mavele mo tala. Ni ni hlayisa mati ni endla na swin'wana na swin'wana leswi nga ta endla leswaku loko dyandza ri fika, ni va ni ri na swakudya swo fana na mavele, ni ya ni ya magayisisa, mati ma tshama ma ri kona, ni hlayisa tin'hwembe hi ku tala ka tona, leswaku loko nkarhi wa dyandza wu fika ni kota ku rima, ni ni tshovela hi hi wona nkarhi wolowo. Leswi nga pfuna ntsena swi nga pfuna swi nge pfuni mina ntsena kambe na vaakatiko, hileswa i mhaka ya ku ni nga kota ku xavisa mihandzu leyi, ni kota ku ku xavisa na mati, ni endla mali swo fana na.

Ku xavisela matiko ya le handle swakudya swi nga hi pfuna tanihi tiko leswaku hi gain a mali na ikhonomi ya hina yi kula xiyimo xa le henhla swinene loko hi swi languta kahle a hi languteni Dollar na na na na na na rhandi Dollar yi le henhla swinene so ku xavisela matiko ya le handle swi nga hi pfuna hi ndlela yo yo yisa ikhonomi ya hina ehenhla swi nga ndlandlamuxa ikhonomi ya hina leswaku na mintirho yi va kona laha tikweni swi nga pfuna leswaku vanhu lava nga vuswetini na vona va kota ku kuma mintirho va pfuneka naswona swi nga endla leswaku swilo swo tala swi tshika hi mhaka ya ku loko ikhonomi yi kula swilo swo tala swa hehla swo fana na petrol swi nga hehla hi mintsengo yo karhi swinene.

Hi na tipholisi to to hlaya swinene leti hi ti pfumelelaka vanhu kumbe vantshwa leswaku na vona va va na xiyenge kumbe na ti-share to karhi eka ku eka eka ku va na na mapurasi etikweni ra hina ni vula ti ti ti tipholisi to fana na vo section twenty nine point one eya leyi vulavulaka hi ti-rights ta munhu un'wana na un'wana ku nga ri hi ku munhu a nga a kha a huma eka ndyangu lowu nga vuswetini kumbe munhu loyi a nga riki na vatswari kumbe na swin'wana swintlhontlho leswi a hlanganaka na swona kambe section leyi na tipholisi to karhi ta pfumelela vumunhu un'wana na un'wana leswaku a va na xiyenge xo karhi eka eka swilo leswi swi swi swi fambisanaka na tiko ra hina.

A ndzi ta va byela leswaku swi na nkoka swinene tanihi munhu loyi wa ha ku joyinaka timhaka ta mapurasi leswaku a tihlanganisa na vanhu lava lava nga eka eka xiphemu lexi xa vupurasi for for nkarhi wo leha a ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku swi na nkoka ku u kuma vutivi hi timhaka ta vupurasi ka vanhu lava swi tivaka vanhu lava nga ka va nga ka swona kumbe vanhu lava swi joyineke e malembe ndzhaku leswi va swi ta n'wi pfuna leswaku a kuma tindlela to to abantu anakanya swirhalanganyi kumbe swilo leswi a swi ta pfuna purasi ra yena leswaku ri kula ri ya mahlweni.

Loko hi languta eka nkarhi wa sweswi ni na vumbhoni leswaku mapurasi ma ximanguva lawa kumbe mapurasi ma nan'waka ma kotile ku nghenisa swilo leswi swi endlaku mapurasi ma ma kula ma ya emahlweni swilo swo fana na tiphayiphi swo fana na materetere khale vanhu a va tirhisa swikomu hi xitalo kambe sweswi munhu wa kota ku tirhisa teretere leswaku ri rima a ka ha tirhisiwi tihomu eka nkarhi wa sweswi kambe vanhu va tirhisa materetere ku rima va tirhisa tiphayiphi ku cheleta mati khale a swi tika hi ku munhu a ta boheka ku lava bakiti kumbe swo karhi leswi a swi ta endla leswaku a ya a ya a kelela mati enambyeni ivi a vuya a ta cheleta sweswo a swi endla ku swi swi swi va na tikiselo swinene hi mhaka ku a swi endla ku n'wamapurasi a karhala a nga vi na na nkarhi wo wo endla swin'wana leswi a swi ta pfuna ku purasi ri ya emahlweni.

Nkoka wa ku va na switirhisiwa hinkwaswo tanihi n'wanamapurasi hileswaku swi hi pfuna leswaku hi nga xoteriwi hi swilo leswi swi nga ta endla leswaku purasi ra hina ri kula ri ya emahlweni ni leswi swi ta endla leswaku purasi ra hina ri koka mahlo eka vanhu lava va lavaka swilo leswi hi nga ku swi byaleni so nkoka wa swona i ku swilo leswi hi swi byalaka swi ta tshama swi ri kona leswi swi hi pfuna naswona ku ku yisa emahlweni ku va na swilo leswi naswona hi va na na miehleketo yin'wani yo pfuleka swinene tanihi van'wamapurasi leswaku hi kota ku pfunana na lava nga va nga riki na swona.

Loko ku hisa ngopfu swimilana swo tala swa fa naswona swi swi onha ntshovelo wa hina tanihi van'wamapurasi leswi endla leswaku ni hi nga koti ku vuyerisa eka leswi nga ku swi endleni hi ta luzekeriwa hi mali hi mhaka ya ku hi ta lava ku xava swimilana swin'wani kambe loko hi xava hi tlhela hi byala dyambu ra swi hisa swi nga hi onhela swinene eka vumundzuku bya vupurasi bya hina hi mhaka ku loko ko ze ku hela mali ku hela swimilani swi ta tika swinene ku purasi ri ya emahlweni.

Hi na makalavatla makalavatla hi mabyalwa hi hi nkarhi wa wa ximumu hi ku kwembe ya kala vatla yi lava ngopfu dyambu and then hi na hi na matsavu matsavu hi tala ma tala ku mila hi june hi talaka ku ma byala hi joni hi hi mhaka ya ku joni ku va ku kha ku titimela ende tinxaka ta ta ta ta ta matsavu ti tala ku ku ku mila hi nkarhi wolowo leswaku ti hatlisa ti oma hi mhaka ya ku ku ku va ku nga ri na mpfula hi june ku kambe tin'wani tinxaka ta matsavu naswona ta kula hi hi nkarhi wa ximumu na tinxaka to tala ta matsavu ku na matsavu lama lavaka ku omisiwa before ma ma swekiwa ku na matsavu lawa ma nga lavi ku ku omisiwa so hi na tinxaka to tala ta matsavu naswona ku na swin'wani na swin'wani tinxaka ta swakudya.

Ntanga wa muganga wu na mbuyelo swinene eka vaakatiko hi mhaka ya ku vaakatiko va kota ku ya va ya va ya report-a loko va shoteriwa hi swin'wana swo fana na na na na tin'hwembe kumbe ri swa swa rihanyo ra vona va kota ku ya va ya va ya va ya va ya kota ku vulavurisana kumbe ku ya ya ya ya nyika e vutitwi bya vona leswi nga ta endla leswaku va kota ku pfuneka hi ndlela yeleyo.

Ya pfuna swinene hi mhaka ku minkarhi yin'wani ngopfungopfu hina vo huma evuswetini ku na minkarhi yin'wani hi nga riki na mali yo xava swakudya kumbe mali yo xava swin'wana na swin'wana leswi xotaka laha laha kaya ku so ku ku ku va hi va na ntanga kumbe xinsin'wana yi hi pfuna ngopfu swinene leswaku hi nga koti ku ku heleriwa hi swakudya hi nga koti ku ku xaniseka hi loko swi ta eka swakudya hindlela yaleyo.

Swi na nkoka swinene ku ku tiyisisa leswaku maendlelo ya ya ya ndhavuko ya vurimi ma nga fi hi mhaka ya ku loko hi swi languta kahle vurimi hi byona byi endlaku ikhonomi yi kula vurimi byi endla ku vanhu va nga tshami va ri na ndlala hi vona mugayo lomu maxopeni hi mhaka ya vurimi hi vona e to hambanahambana ti letter so hi vona hi vona e tinyala lomu maxopeni hinkwaswo matamatisi hikokwalaho ka vurimi so vurimi byi pfuna a byi pfuni ntsena loko swi ta ka ikhonomi kambe bya hi pfuna tanihi vanhu byi pfuna e rihanyo ra hina tanihi vanhu.

Ku vona ku hambana ka switsotswana leswi pfunaka na leswi nga pfuniki swi swi na maendlelo lawa munhu a ringetaka ku swi test ha yona, ku fana na loko munhu a lava ku vona ku nchumu wo karhi wa tirha kumbe switsotswana swo karhi swa tirha i fanele a ringeta ku swi tirhisa endhawini yo karhi a nga se yi endla eka leswi a lavaka ku swi endla eka swona kumbe ku swi tirhisa eka eka eka ndlela leyi a yi a yi a yi hleketeke ha yona.

Biology ya synthetic yi tirhisiwa hi ndlela leyi pfunaka varimi kumbe van'wamapurasi vo hambanahambana ku pfu ku pfuna ku ku ku ku ku letela marito yo karhi eka vatirhi va vona hi ndlela yo kombisa leswaku swimilana swo karhi swi swi swi swi swi swi cheletiwa njhani hi swihi leswi va fanele va swi tirhisa leswaku swimilana swo fana na mavele na swin'wana swi dyiwa swi nga ta kota ku kula kahle naswona swi swi hlayiseka, ku na tindlela to tala swinene leti biology ya synthetic yi tirhisiwa ka tona kambe yi tirhisiwa ntsena eka vurimi laha yi tirhisiwaka ka swimilana ku hlayisa swimilana, ku dlaya swilo leswi swi swi swi swi nga swi nga ta e onha swimilani hi ndlela yo yaleyo.

Makhombo ya tisisiteme to biha to hlayisa mati eka van'wamapurasi i ku yiva kumbe ku teka mati lawa ma nga le emilambyeni, mati lawa ya pfunaka ntshungu vona va ma teka kambe va ma teka hi ndlela leyi nga riki yona, mi ta kuma tindhawu to tala laha ku nga na minambu mati a ya ha koti ku fikelela kahle eka vaakatiko hi hi mhaka ku van'wamapurasi va teka mati swi nga ri nawini, vo yiva kunene mati ya kona ku nga ri na e nhlengeletano wo karhi kumbe mpfumelelano wo karhi na vaakatiko, swona i system yona leyi i system yo biha swinene leyi yi yi hlundzukisaka vaakatiko hi xitalo.

Nchumu lowu ndzi nga wu hlawulaka ku byala eka manguva eka tinguva hinkwato i mavele, mavele ma nga ni pfuna swinene hi hi vulavula hi hi swi dyiwa leswi loko no pfumala mali ya mugayo kumbe mali mali ya saka kumbe laha kaya la kaya ku nga ha ri na swakudya ni nga kota ku tirhisa mavele ku endla e swakudya swo hambanahambana, ndzi nga tirhisa mavele ku endla mukapu ku na swifaki ni nga endla mugayo hi mavele leswi nga ni pfunaka kambe swi nga pfuni mina ntsena swi pfuna na na family hinkwawo kumbe ndyangu hinkwawo, swi na nkoka swinene ku va hi ti dyondzisa evutivi bya vurimi swinene hi mhaka ku swa hi pfuna e vumundzuku bya hina.

Xilaveko xa vatirhisi xa swakudya swa organic na swa laha kaya swi khumba hi swi khumba vutumbuluxi hi tindlela to hambanahambana swinene, loko hi vulavula hi swakudya leswi nga na organic kumbe swakudya swa organic vulavula hi swakudya leswi nga katsiwa tikhemikhali to karhi leswi nga riki na na na na na na na na vumundzuku bya kahle eka eka vuhanyo bya munhu, kambe loko hi vulavula hi swakudya swa laha kaya vulavula hi swakudya swa xintu swakudya swa ndhavuko swo fana na matsavu, thyeke na swin'wana na swin'wana leswi swi ta ka hi ntumbuluko hi ku swi byala hayi hi ku swi xava swi ri na ti-chemical kumbe swo swo karhi leswi cheletiwaka ku endla leswaku swi languteka swi ri kahle kambe swi nga ri kahle eka rihanyo ra munhu.

Xitirhisiwa xo durha swinene lexi lavekaka ensinwini i teretere, teretere i nchumu wa nkoka swinene loko munhu a ri na nsimu kumbe loko a lava ku sungula nsimu, teretere ra pfuna swinene hi ku ri kota ku rima ri nga kota ku rima nsimu hinkwayo hi siku kumbe masiku mambirhi, kambe loko ku nga ri na teretere vurimi byi nga tika swinene swi nga teka mavhiki na mavhiki kumbe tin'hweti munhu a ri ku rimeni ka nsimu leyi nga yikulu loko hi lava ku tirhisa xikomu, so teretere ri na nkoka mhaka swinene hi ku ri hi pfuna ku vevukisa vurimi bya hina, ri hi pfuna ku kota ku endla e swilo hi ku vevuka.

Ku cinca ka maxelo swi khumba e nsirhelelo wa swakudya na mphakelo wa swakudya eka vanhu hi tindlela to hambanahambana, loko a hi languteni hi nkarhi wa xixika nkarhi wa xixika i nkarhi lowu ku kalaka mpfula i nkarhi lowu hi tshamaku tin'hweti to hlaya kumbe tin'hweti tintsongonyana ku nga ri na mpfula, leswi nga endla leswaku mavele ya fa kumbe hinkwaswo leswi byariweke swi fa leswi nga ta endla leswaku ku nga vi na swakudya endhawini, leswi nga ta endla leswaku mphakelo wa swakudya wu va wuntsongo swinene kambe loko hi loko ho languta tindlela leti hi nga ti tekaka leswaku hi hlayisa e mphakelo na nsirhelelo wa swakudya, hi nga tirhisa e nchumu lowu hi wu vitanaka global e coverage.

Agricultural activities yi katsa vantshwa hi ndlela yo kurisa e swikili swa vona hi ndlela yo kurisa vutivi bya vona mayelana na vurimi, va kuma ntokoto lowu nga ta va pfuna e vumundzuku kumbe ku va kurisa e vutivi leswaku va ta kota ku va na na na tinsimu swi va pfuna swinene leswaku loko va tshamile va hleketa hi tindlela leti na vona va nga ta ka na tona ku pfuna e vaakatiko hi ku byala hi ku endla swin'wana na swin'wana, ntokoto lowu a wu weli ngopfu ka ka ka ka ka ka ka ka vurimi kambe wu va pfuna nakambe hi tlhelo ra ra swa vu ra swa vurhangeri kambe mayelana na na tinsimu kumbe vurimi.